Ee zwiimiswa zwine zwa shuma uri zwi shandukise masheleni ubva kha rannda aye kha dollar, ndi zwiimiswa zwi no fana nadzi bannga nga maanḓa maanḓa reserve bank kana foreign exchange hune ha ha shumiswa zwone zwa masheleni, fhethu hu nonga embasini na fhethu hu nonga dzibodarani huna zwiimiswa zwine zwa shuma u shandukisa masheleni.

Forex ndi fhethu zwithu zwine zwa nga u vhambadza nga dzi masheleni o fhambananaho, uvha u khou ya kha mimakete yo fhambanaho kha mashango oṱhe a ḽifhasi u tshi kona u renga zwi stock kana mashe mimakete yahone ya nga haningei mashango ḓavha. Wa kona uri u wane masheleni u khou u shumisa masheleni au, wa kona u wana tshelede ngauri mimakete ya nga nnḓa ivha i tshi khou shuma zwavhuḓi hune wa kona u wana mbuyelo ya hone.

Ndi vhona zwi songo tea uri muthu a tshimbile o fara gwama ḽa masheleni, ngori oyo muthu uvha a kho ḓivhea kha khombo yo u hombokiwa, ndi khwiṋe muthu a tshi tshimbila na dzikhadi kana ano maḓuvha avha ana tshelede ine yavha kha founu ngauri dzi founu dzi vho kona uita uri dzi dzi bada dzi badele. Zwino mbadelo ine yavha u khou tshimbila nga masheleni oṱhe wo fara nga gwama, zwivha zwi khou vhea kha khombo yo uri u wane vhathu vhane vha nga kona uri uvhe kha vhugevhenga, vha u vhu vhu vhugevhenga zwino ndi khwiṋe muthu a tshimbile o fara khadi.

Ee muthu atshi ita khumbelo yau shandukisa masheleni utea u ṱhogomela zwitevhelaho, uri eyo masheleni ane a kho a shandukisela khawo o ima hani kha makete, uri dollar nga tshetsho tshifhinga i tshi amba vhambadziwa na rannda i kho ita vhugai, a dovhe a sedze na zwori i ene muṋe una vhugai banngani a ṱhogomele nga maanḓa uri hune a khou ya hone u na masheleni o linganaho ana ḓo mu kona u muita uri avhe fhethu havhuḓi haningei phanḓa.

Muthu anga kona uita u humbela u shandukisa masheleni awe banngani ine a shuma ui bannga nga khayo, kana aya reserve bank hune anga kona uri vha muthuse u shandukisa masheleni, kana havha na zwiimiswa zwo imaho zwo to ḓiimisaho zwine zwa shuma nga masheleni zwine zwa nga kona u mushandukisela masheleni aya kha dollar.

Dzi bannga dzine dza shuma no ṋekedza nḓivho nga forex, ndi fhethu hu nonga vho F N B, Standard Bank, navho Nedbank ariri bannga dza fhano South Africa dzine dzavha khulwane ndi dzone dzine dza kona u ṋea nau pfhumbudza nga yeneyo forex, zwi sa ri sa fhambanisi na Reserve bank ngori nayo iya ṋea nḓivho kha hezwi zwithu tshi fanaho na hezwi.

Ee forex kha ikonomi yashu ivha na vhundeme vhuhulwane nga maanḓa, ngouri shango ḽashu asi muima woga ḽi shuma na maṅwe mashango, zwino hezwi zwa forex zwi zwivha zwi vhuṱhongwa ngauri rivha ri khou vhambadza na maṅwe mashango zwi ḓisa masheleni kha shango ḽashu.

Uri muthu avhe tshipiḓa tsha forex a ḓivhe zwinzhi nga forex, u tea uri avhe na nḓivho a ḓi fhandekanya na vha zwiimiswa zwa zwine zwa ṋea nḓivho ngayo, a kone uri avhe na nḓivho ine anga shumisa khori masheleni awe a tsireledzee kha hezwo zwa forex.

Ee muthu atshi khou shandukisa masheleni awe, utea u ṱhogomela nga maanḓa vhathu vha sa shumiho kha hetsho tshi imiswa muthu kha wane uri utea u wana muthu ane avha o ambara yunifomo ya hetsho tshi shumiswa, kana ana garaṱa kana tsumba dzina ḽawe ḽa ḽa hetsho tshiimiswa muthu utea uri aye ofisini nga ngomu kha hetsho tshiimiswa, hayi uri a ṱangane na muthu zwiṱaraṱani na dzigoloi.

Akhaunthu ya bannga ndi ya vhuṱhogwa vhuhulu nga maanḓa, ngori arali utshi kho shuma muholo wawu woṱhe utea u dzhena kha akhaunthu arali u tshi kho shumisa dzi forex vhathu vha nnḓa ahuna uri vhau ṋee masheleni nga tshanḓa, i tea u dzhena kha akhaunthu. Zwithu zwi nonga SARS hune ha tea uri hu badelwe muthelo zwoṱhe zwi ḓo ḓivha zwi khou kho shumisa bannga na akhaunthu ya hone, zwino muthu ndi vhona zwo fanela uri avhe na akhaunthu.

Arali muthu o hangwa ṱhanziela ya hune a dzula hone atshi kho yo vula akhaunthu, uri a thusalee muthu arali ana founu ine yavha na inthanethe anga dzhena khayo a kona uri a download heyo nthu ine ya kho ṱoḓiwa uri a kone u thusalea, ngori zwithu zwi nonga dzi akhaunthu dza mavhengele, dzi akhaunthu dza masipala dzi a kona uri dzivhe dzi kha founu dzi a download.

Ndi vhona zwi songo tea naluthihi uri bannga i dzhie masheleni e ndavha ndi kho a vhea nga tshifhinga tshe ra tendelana, ngori asi masheleni ane ravha ri kho tea uri ri kho a koloda tshelede iṅwe na iṅwe ine nda khou ndi i vhea ivha i yanga. Zwino bannga a ndi athi vhoni ina ndugelo yo u dzhia masheleni kana yo u vhea muhaṱulo ya uri hu tea uvha na masheleni mafhiyo ane angasi dzhiiwe, ndi vhona bannga i tshi khou ita zwithu zwi songo teaho.

Musi muthu atshi shandukisa phini yawe, maga a tevhelaho muthu utea uri a tevhele heyo phini i tea uri ai ḓivhiwi nga muthu i ḓivhiwa nga ene muṋe fhedzi, na uri phini yau utea uri uvhe wo i vhulunga fhethu hune anga u dovhi wayi wai hangwa.

Kha tshiimiswa tshine nda shumisa tshone, ndi vhona tsireledzo ya inthanethe yo khwaṱha nga maanḓa, ngauri avha tendi u tshi ita zwithu vha sie husina zwo ma tsireledzo o khwaṱhaho, arali vha tshi kho vhudzisa dzi mbudziso dza hone ndi mbudziso dza hone dzine dza ita uri u zwi vhona uri uri zwithu zwo khwaṱha ngori ndi dzine dzavha wo dzi ita iwe muṋe.

Ee tsireledzo kha mafhungo a inthanethe muthu a tshi bannga ngayo ndi vhona nṋe i songo khwaṱha zwavhuḓi, ngori huna havha vhane vha vha vhane vha khou tswa masheleni nga heneyo inthanethe. Zwino muthu u avha na attack avha hu khori masheleni awe a kona uri a laṱea hanefho kha inthanethe, zwino vhu tsireledzo ha hone ndi vhona hu songo khwaṱha nga maanḓa.

Musi ndi tshi ita khumbelo yanga ya tshikolodo ndo thoma u ṱoḓulusa nga tshiimiswa tshine nda khou ṱoḓa u ita tshikolodo hone. Maṅwalo a ḓo vha a tshi khou ṱoḓiwa ndi nḓivhadzo ya hune wa dzula hone, nḓivhadzo ya vhuṋe basa, na masheleni hune wa hola hone, payslip.

khaedu ye nda ṱangana nayo ndi ya musi ndi tshi khou vhudziswa nga zwikolodo zwa ngazwo kale, ndo vha ndi sa ṱoḓi u amba nga hazwo kha fomo. Fhedzi ndo fhedza ndi tshi khou kona uri ndi ambe ngazwo ngori vha vho mbudza uri a hu na uri ndi wane hetsho tshikolodo ndi songo zwi amba hezwo zwithu zwo uri ndo vhuya nda koloda gai na gai.

Muthu ane a khou ṱoḓa garaṱa ya u thoma ndi nga mu eletshedza uri a songo dzhia garaṱa ine ya vha na muafhilelo mihulu zwithu zwi no vhidzwa interest rate. A dovhe a ṱoḓi tshiimiswa tshine tsha sa ḓo mu engedzela masheleni manzhi ane a uri a vhe a khou badela mbuyelo, a dovhe a wane uri tshikolodo hetsho ndi tsha miṅwedzi mingana. A a kone u zwi ḓivha zwoṱhe a vhe na nḓivho yo rali yo fhelelaho.

Zwine nda vhambedza zwone kha garaṱa ndi masheleni mbuyelwa, interest ya uri ndi ḓo badela miṅwedzi mingana kana tshifhinga tsha hone tshi ḓo vha tshilapfhi fhira hani na masheleni ane nda khou tea uri ndi wa badele ndi tea u a ḓivha zwo ri a vha o ima hani hani.

Zwe nda ṱangana nazwo kha app yanga ya bannga ho vha hu khou ṱoḓiwa zwithu zwinzhi zwa dodombedzwa, hune nda shuma hone, hune nda wana hone masheleni a muholo. Ndi zwine nda nga ṱalutshedza ndi zwa uri u vula khadi ya tshikolodo nga app zwi vha zwo leluwa nga maanḓa, ndi zwithu zwine zwa kona konadzea nga u ṱavhanya nahone a hu na na fhethu hune ya khou tea uri hu vhe na dzi thaidzo nga maanḓa.

Muthu a tshi khetha akhaunthu ya u vhulunga masheleni u vha o sedza na mbuyelo ine a ḓo i wana, zwino hedzi dzi akhaunthu dzo ḓoweleaho a dzi na mbuyelo khadzo. Jedzi dziṅwe dza u vhea masheleni nga murahu ha tshifhinga tshilapfhu kana nga murahu ha miṅwaha mivhili u ya wana mbuyelo yo no vha hone, sa tsumbo u wane uri tshelede yau yo no vha nṱha nga thirty percent. Zwino zwi amba uri vhathu vha ḓo vha vha khou takalela u vhea hone heyo tshelede yavho uri i aluwe.

Akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho ndi heyi ine ya vheiwa maḓuvha, he pfhi henezwo zwiṱukuṱuku we wa zwi vhea a u nga koni u zwi dzhia nga u ṱavhanya, u tshi ṱoḓa u tea u vhudzisa u vhudza bannga musi ho fhela maḓuvha a ma a thirty two kana a thirty one. Zwi ya nga u fhambanana nga tshiimiswa, ndi tshelede ine wa ḓo i wana yo no vha na mbuelo nga ngomu nahone a si tshelede ine ya ḓo sokou wanala tshifhinga tshoṱhe, u tea u ya banngani vhukuma wa vha ḓivhadza uri u kho ṱoḓa tshelede yau.

Musi u kha ḓi vha muṱuku u vha o no vha na tshifhinga tshilapfhu tsho uri u ḓo nga vhea tshelede yau, sa tsumbo arali u kha ḓi vha na twenty five, wa thoma u vhea miṅwaha, tshelede miṅwaha minzhi u ḓo shuma tshifhinga tshilapfhu zwine zwa amba uri tshelede yau i ḓo vha nnzhi nahone mbuyelo dza hone dza vha nnzhi.

Muthu ane a vha o khou vhea tshelede kha iyi akhaunthu ya dibosithi u a wana a tshi khou thusalea nga murahu ha tshifhinga tshilapfhu, sa tsumbo ṅwana a tshi ya tshikoloni, arali ṅwana a tshi khou ya kha gudedzi na nṱha hu ṱoḓea masheleni manzhi, zwino arali wo khou thoma u vhea masheleni tshifhinga tshilapfhj u wana ṅwana hana na thaidzo, u mbo ḓi ya tshikoloni. Na tshiimo tsha no nga tsha u fhaṱa dzi nnḓu arali wo vhea tshele, masheleni tshifhinga tshilapfbu u ya kona uri u fhaṱe u si na khaedu.

Zwithu zwi no nga u isa vhana zwikoloni zwa nṱha magudedzini, u renga mimoḓoro kana u renga miḓi kana u fhaṱa muḓi zwithu zwi no nga mitshato kana u vha na dziphathi zwa dzi twenty one years. Ndi zwithu zwo fhambanana vhana fhambananaho zwine zwa nga ita uri muthu a vhe a khou vhea masheleni, o lavhelela uri nga tshifhinga tshilapfhu u ḓo a wana hayo masheleni murahu.

Mobaiḽi money i ṋea ndango tshoṱhe kha muthu ngori hei tshelede yawe u vha a khou i vhona hanefho kha luṱingo lwawe, so u vha a na tshikhala tshinzhi na u kona u ne u langa tshelede yawe tshifhinga tshoṱhe na u i vhona uri i khou tshimbilisa hani. A zwi ṱoḓei uri a tou ṱoḓa u ya banngani uri a kone u wana tshumelo, tshumelo ivha i kha zwanḓa zwawe foununi yawe.

Life cover i nga shuma nga maanḓa muthu ono ri sia a siya zwikolodo zwinzhi zwino fana na mimoḓoro, nnḓu na zwi fenitshara, zwino heyi life cover i a kona uri i thuse hanefho ngori masheleni ayo a tshi bva a manzhi a ya kona u badela nnḓu uri i sa dzhiiwe nga bannga na mimoḓoro na zwezwo zwiṅwe na zwiṅwe zwine avha akho ḓi zwikolodo nga tshenetsho tshifhinga. Zwino life cover i nga shumiswa sa thulusi nnzhi khulwane nga maanḓa miṱani.

Ndi musi ndi tshi pfha upfhi huna vhathu vhane vha dzhia dzi tshelede nga banngani yau u sa zwi vhoni zwino hezwo zwithu zwo ita uri ndi kone u ḓi fhisesa uri zwi ḓa hani tshelede i tshi kho ṱuwa ngeno iwe u songo i ṱuwisa a mavemu a i kona hani u dzhena kha heyo account.

Zwavhuḓi ndi uri wa ṱavhanya u i badela tshelede i ne ya dzhenisiwa ine ya vha ya vha yo dzheniswa ngori u kho koloda kana interest i vha i ṱhukhu u vha i wo i wisa nga maanḓa ngori u vha wo badela nga u ṱavhanya hu sathu fhela tshifhinga, zwino masheleni ane a fhedza wo a badela ndi maṱuku u fhirisa ha musi u tshi khou dzhia tshifhinga tshilapfhu u badela.

Nga maipfhi o leluwaho akhaunthu ndi ḓulu kana ndi fhethu hune wa vhulunga hone masheleni kana hune wa kona u hola ngayo, akhaunthu tshithu tshine tsha shumisea nga maanḓa musi u tshi kho shuma kana u sa shumi uhne wa nga kona uri muthu a u dzhenisele masheleni awu hu si na khakhathi.

Ndi u leludza mabambiri a zwa vhune uri asavhe khombekhombe u a fara arali muthu o ḓa na bugundaula kana khadindaula yo sumbedza uri ndi ene nnyi wa South Africa muthu kha tendelwe a vule akhaunthu hu songo pfhi a yo u dzhia mabambiri a u sumbedza zwa uri u dzula gai.

Zwi nga nnyita uri ndi ḓi pfhe ndi si zwavhuḓi ngauri u badela masheleni tshifhinga tshilapfhu a ḽounu zwi u sia u si na tshelede ine iṅwe wa nga i vhulunga ngouri tshelede iyo i tshi khou pfhi ndi i badele miṅwaha miṱanu ivha i khou dzhia zwiṱukuṱuku zwine ndavha nazwo zwiṅwe kha musi nda tshi ḓo zwi vhulunga zwa nnyitela masheleni a vhumatshelo hanga na vha muṱa.

Ndo mu bvisela khagala kha tshelede mbuyelwa nga maanḓa maanḓa masheleni ane nda ḓo a badela uri aya a mbuyelwa kana ezwi no pfi interest zwi ḓo vha zwi vhugai, nahone ndi tshi zwi vhala zwi ita vhugai kha tshelede kha tshikolodo tshine ndavha khatsho uri ndi zwi vhone uri tshelede ye nda i wana ndi heyi then heyi ya ya ya ya nyengedzedzo ndi vhugai ndi kone u ḓivha ha na nṋe uri zwithu zwa nga zwo imisa hani.

Ee, ṱhama ndi nga mu eletshedza uri kha a dzhie masheleni a u hadzima a miṅwaha miṱuku a songo dzhia tshelede nga miṅwaha minzhi ngori u tshi badela eyo tshelede yo hadzimiwaho kha bannga ya miṅwaha miṱuku u badela i ṱhukhu i a kona u farea, ngori heyi ya miṅwaha milapfu heyi tshelede nyengedzedzwa i vha i nnzhi nga maanḓa ende i tshi kho tshimbila tshifhinga tshilapfhu zwino hu muthu kha dzhie tshelede nga miṅwaha miṱuku uri a kone u badela luafhulelo ḽuṱuku.

Ndi nga muvhudza uri mobaiḽi money yo leluwa u i shumisa nga maanḓa musi u tshi kho ṱoḓa u rumela masheleni kha vha muṱa wawu na dzi khonani dzavho ngori i dzula i founu i foununi hanefha zwanḓani zwau kushumisele kwa hone ku vha kwo leluwa.

Ndi nga ṱoḓa u vhulunga dzigaraṱa dzanga dza bannga nda dovha nda ṱoḓa u vhulunga garaṱa yanga yo sumba vhune basa nda dovha nda vhulunga masheleni khayo.

Ee, ndi nga humbula u vhulunga masheleni ndi vule heyi account yo vhulunga masheleni banngani kana ndi badele life cover ine ya ḓo ita uri ndi vhe na masheleni a vhonalaho ane a ḓo tshidza muṱa wanga arali ndi si tsheho.